Mna xa nditshata, ndingenza umtshato wesiNtu, hayi omhlophe. Kuba njengomXhosa ndiyazingca ngobuXhosa bam, andiyiboni imfuneko yomtshato omhlophe kuba umtshato omhlophe ngumtshato wesiNtu wamaNgesi. Kubo ngumtshato wabo lowa, awukho omnye umtshato abanawo bona. Ngumtshato wabo wesiNtu lowa kubo, koko ayikho imfuneko yoba nam njengomntu omnyama, njengomXhosa, ayikho imfuneko yoba nditshate kabini. Nditshate umtshato wesiNtu sam, nditshate nowamaNgesi, andisiboni isidingo. Xa nditshate umtshato wam wesiNtu, wesiXhosa, ndigqibile. Ayikho imfuneko yoba ndiphinde nditshate owamaNgesi kuba amaNgesi nawo atshata umtshato wabo wodwa. Angeke uve amaNgesi etshata imitshato emibini, etshata nowethu kuba kubo ngumtshato wabo wesiNtu lowa umhlophe, yeyona ndlela abatshata ngayo leya. Nantso nalo uluvo lwam.

Ndicinga ukuba xa abantu abangaphangeliyo ezidolophini bedinga uncedo, ngakumbi ngento efana nomngcwabo apho inkxaso yoluntu ibalulekile, esinye isisombululo kukuvuselela imvakalelo yonxibelelwano lwenkxaso yoluntu njengasezilalini. Ekubeni ubomi basezidolophini budla ngokuba ngumntu ngamnye kwaye abantu basenokungabazi abamelwane babo, amaqela asekuhlaleni, iicawe okanye imibutho yasekuhlaleni inokungenelela ukuze iququzelele amavolontiya anceda ngamaxesha entswelo. Olunye uluvo, ndicinga uba kukwenza iinkqubo zenkxaso ekuhlaleni apho abantu banokubhalisa khona ukuze bancedise kwimisebenzi efana nokumisa iintente, ukulungisa ukutya kwanogrumba amangcwaba. Oorhulumente basekhaya okanye ooceba beewadi, nabo banokunceda ngokudibanisa abahlali abangaphangeliyo abanamathuba amancinane ahlawulwayo ukunceda iintsapho ngamaxesha anje ukunika zombini iinkxaso kunye nomvuzo wethutyana.

Mna, njengomntu ohlala elokishini, abantu baselokishini andiboni ubuntu kuyinto abanayo njengokufana nasezilalini. Apha abantu bakhethana ngobuhlanga, bunjalo ubuntu baselokishini. Abantu bakhethana ngokwazana nangobuhlanga. Ukuba ngaba ungumXhosa uhlala endaweni abaTswana, abaTswana kuloo ndawo bakhethana bodwa. Naxa kufika amathuba omsebenzi amaTswana akhethana wodwa, amaXhosa, uba awazi mntu ungumXhosa usengxakini. Injalo impilo yasekuhlaleni. Kwaye ekuhlaleni awukho umoya wenkxaso njengo kufana nasezilalini. Apha ezilokishini umntu nomntu uzimele ngokwakhe, oomakhelwane nabo ixesha elininzi abazani. Injalo impilo yasezilokishini.